Tax Free Savings Account hi ku kombisa ku nga TFSA i akhawunti leyi pfunaka ngopfu hikuva mali leyi u yi vekaka eka yona yi kula handle ko hakeriwa xibalo, ku katsa ni ni conco ni mivuyelo ya vuvekisi. Leswi swi endla leswaku u kota ku hlayisa mali yo tala hi nkarhi wo leha, u tlhela u nga humesa mali nkarhi wihi na wihi handle ko hakeriwa xibalo. Ku yi hambanisa ni tindlela tin'wani ta vuvekisi. Kambe TFSA yi na swipimelo ngopfungopfu mpimo wa thirty-six thousand hi lembe ni five hundred thousand emisaveni hinkwayo ya vutomi bya wena. Loko u nghenisa u u nghenisa ku tlula mpimo ku hakeriwa xibalo xa forty percent-e hi mali leyi tlulaka.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku ku ya eZanzibar ku laveka ku ku ku ku hundzula tirhandi ta Afrika-Dzonga ku ya eka mali ya kwalaho leyi vuriwaka Tanzanian Shilling. U nga endla sweswo hi tindlela to hambanahambana, yin'wana ya ndlela yo olova i ku hundzula mali ebangini ya le kaya loko u nga si famba. Hikuva ku nga va na vuhlayiseki lebyi tlakukeke naswona u kota ku kuma mpimo wa le xikarhi. Nhlayo yin'wani ya vatirhi va le hansi ka swifundza va tirhisa US dollar, hikwalaho ka ku ku tlhela ku pfuna ku hundzula mali ya wena ku ya ka US Dollar loko u ri eSouth Africa. Loko u fika eZanzibar a nga tirhisa exchange bureau, a kuma ATM leti amukelekaka makhadi xin'we ku huma mali ya le henhla hi ndlela yo olova.

Xitsundzuxo xa nkoka lexi ndzi nga xi nyikaka munhu loyi a xavaka yindlu ro sungula i ku endla vutivi lebyi eneleke emahlweni ko teka xiboho. Munhu a fanele a hlaya hi mpimo wa mali leyi a nga yi kota, ku katsa ni mali ya ku nghena, ku hakela nkarhi ni nkarhi, ni switirho swo fana ni ni ni ni insurance ndzindzakhombo, nkarhi wo hakela vatshami kumbe ku lunghisa yindlu. U fanele u tsundzuxa ku kambisisiwa ndhawu leyi yindlu yi nga kona, leswi katsa vuswikoti bya ku fikela eswikolweni, emavaleni, eka tindlela, ni ku hlayiseka. Swa nkoka i ku tirhisa muaki wa swithekiniki ku kambela yindlu leswaku ku hava swihoxo leswi nga voniweki hi mahlo ntsena.

Ndlela tin'wani leti tolovelekeke to hakela swikweleti swa swichudeni i ku hakela hi nkarhi na nkarhi, laha muchudeni a hakelaka mali yo ringanela hi n'hweti. Van'wani va tirhisa debit order, laha mali yi humaka hi automatic eka akhawunti ya bangi. Van'wani va hlawula ku hakela hinkwaswo hi nkarhi wun'we loko va kuma mali yo enela ku sivela ku engetela conco. Ku na ndlela ya ku hakela hi ku ya hi muholo, laha ku hakela ku ringanisiwaka hi leswi munhu a swi kumaka naswona leswi swi pfuna ngopfu lava nga ni miholo ya le hansi. Van'wani va tirhisa extended repayment leyi, nyikelaka nkarhi wo leha wo hakela kumbe yi nga tisa conco ntswalo wo tlula.

Loko ndzi nga ri mutswari loyi a nga tirheki naswona xikombelo xa xikweleti xa xichudeni xa n'wana wa mina xi ariwile, ndzi ta titwa ndzi vavisekile swinene, ndzi karhele emianakanyweni naswona ndzi titwa ndzi tsandzekile tanihi mutswari. Ndzi ta twisisa ku ndzi ta twisisa ku vava ka ku vona n'wana mina a tshika norho wa yena wo ya eyunivhesiti hikwalaho ka swiendlakalo leswi ndzi nga swi lawuleki. Leswi leswi ndzi nga ndzi tisa eka ku titwa ku tsandzeka, ku hlundzuka ni ku tikarhatela ku kuma tindlela tin'wana. Kambe hikwalaho ka ku pfumala ntirho, ndzi nga vona onge swilo ndzi swi furhalela.

Switsundzuxo leswi ndzi nga nyikaka vanhu lava lombaka mali ebangi hambiloko va swi tiva leswaku a ndzi nge swi koti ku yi hakela hileswaku, va fanele va anakanya hi hi vuyelo bya bya nkarhi wo leha lebyi xikweleti xi nga ku tiyisisaka ha byona. Ku lomba mali yo tlula leswi u swi u swi kotaka ku hakela swi nga tisa mavabyi ya mianakanyo, ku lahlekeriwa hi swilo, ku fana ni swilo leswi lombiweke, ni ku onhaka vutshembeki bya wena na na bangi. Swi tlhela swi swi nga swi tlhela swi nga onha vuhlanganisi bya wena na tibangi leswaku u nga ha swi koti ku kuma minkateko yo fana na swikweleti hi nkarhi lowu taka. Ndlela leyinene ku endla vu pimelo bya bya ntirho wa wena wa wa wa wa miholo leyi u yi kumaka, u hanya hi ndlela leyi fambisanaka ni mali leyi u nga yi holaka.

Hi ku vona ka mina First National Bank i yin'we ya tibangi lama ringaneke kahle loko ku u ta eka ku endla xikombelo xa xikweleti xa xichudeni. Leswi swi vangiwa hileswaku FNB yi nyika swikweleti swa swa dyondzo leswi hlanganaka ni mali yo hlayisa, tibuku, ndhawu yo tshama ni switirhisiwa swa dyondzo. Ku nga va xikombiso xa laptop yi tlhela yi nyika nkarhi wo leha wo hakela, naswona hi nkarhi wa dyondzo u hakela ntsena ntswalo ku endla leswaku ku hakela swi nga ku karhati ngopfu. Xiphemu lexinene xa FNB i leswaku vatirhi va yona va pfuna ngopfu ku hlamusela nchumu wun'wana ni wun'wana hi vuenti naswona bangi leyi yi amukela vatswari kumbe vatsalana leswaku va va xiphemu xa xa vuhlayiseki.

Ku ti tshega hi minyikelo ya vaaki ku kuma mali ya xilahlo xi pfuna ku hlayisa mali ni ku pfuna leswaku ku va ni ku kongoma eka ku tirhisa mali ya xilahlo. Leswi swi endla leswaku ku tika ku chicha mali ni ku tiyisisa leswaku ku pfuxetiwa ka rihanyo ra mali ra xilahlo. Kambe ku titshega hi minyikelo, swi nga vanga ku tika loko ku ri ni ku tlhelana ka vutihlamuleri kumbe ku hunguteka ka vutivi byo lawula mali. Ku tshembeka ni ku rhangela ku laveka leswaku ndlela leyi ku tirhisiwaka ha yona mati yi va ni ntshembo wa wa vuyeriwa eka vaaki hinkwavo.

Mbuyelo wo hlayisa mali nkarhi wo leha i ku kota ku tivonela vutomi bya nkarhi lowu taka hikuva nxaxamelo wa mali leyi u nga ta yi tirhisa eka swiphiqo mikateko kumbe migingiriko leyi lavekaka. Loko munhu a hlayisa mali nkarhi wo leha swi n'wi pfuna ku fikelela swikongomelo swo tanihi ku xava ndyangu, ku dyondzisa vana, ku sungula bindzu kumbe kurhula emalembeni ya kule. Ku hlayisa swi tlhela swi pfuna loko ku humelela swiphiqo swo swo tshuketa tanihi ku lahlekeriwa hi ntirho kumbe ku vhela u ku ku wela ka ka vuvabyi lebyi lavaka mali yo tala. Leswi swi kombisa leswaku ku hlayisa mali i xiphemu xa nkoka i ku aka vutomi lebyi tiyeke lebyi nga ni vusirhelelo.

Mhaka ya thekinoloji yi olovise ngopfu ndlela ya ku tirhisa bangi hi ku endla leswaku vanhu va kota ku endla min tirho ya vona ya mali hi ku hatlisa hi ndlela leyi nga olovaka ni leyi sirhelelekeke. Hi thekinoloji vanhu va kota ku tirhisa tibangi ta le ma na tibangi ta le mafoni ku tirhisa ti ku endla swilo leswi fana na ku na ku hlawula mali ku yisa mali eka van'wani, ku hakela timali ta ntirho, ni ku kambela leswi saleke ebangini. Leswi swi hunguta mintlhontlho yo famba tikhilomitara ku hira ebangini swi pfuna ni lava tshamaka etindhawini ta le makaya leswaku va kota ku tirhisa bangi. Thekinoloji yi tlhela yi pfuna hi ku sirhelela mali hi ku tirhisa tinomboro ta ku nghena hi xivundla ni ku tivisa munhu loko ku ri ni ntirho.

Loko loko munhu loyi a nga na vutihlamuleri byo hlayisa minyikelo ya mina ya n'hweti na n'hweti ya xitokofela a dya mali yin'wani ndzi ta titwa ndzi vavisekile ngopfu, ndzi karhele mbilu, ndzi hlundzukile naswona ndzi lahlekeriwile hi ku tshemba eka vanhu. Leswi swi ta endla ndzi titwa onge ndzi kanganyisiwile hikuva ndzi tshembele munhu leswaku a ta hlayisa mali ya nkoka leyi ndzi vekelaka swikongomelo swa nkoka hi laha ku fana na na ku aka ku dyondzisa vana, kumbe ku tirhisa loko loko ku humelela swipiqo. Mu dyiwa ka mali leyi swi nga tlhela swi vanga ku karhala ka miehleketo ni ku heleriwa hi ntshembo wa ku hlanganyela exikarhi ka vanhu. Ndzi nga lava ku vulavurisana na yena hi kurhula leswaku ndzi twisisa leswi humeleleke kumbe ndzi tlhela ndzi lava magoza yo lulamisa sweswo ku katsa ni ku vulavurisana na va nawu loko swi laveka.

E-e ntswalo wa le henhla lowu tirhisiwaka hi vamachonisi a hi ndlela ya kahle yo endla bindzu na vanhu hikuva wu vanga ku ku xaniseka, ku tika ka vutomi ni ku nwela ka vanhu eka swikweletana leswi nga heriki. Ku kombisa ku hlawula ntirho wa ku lava ku humesa swilo swo tala hi ku tirhisa swilo swa vanhu lava nga hava ndlela yo yo tihanyisa ha yona. Vamachonisa vo tala a va va nyika xi xikweleti hi ku hatlisa kambe hi swilaveko swo tala leswi tikisaka naswona va tirhisa ntirho lowu tanihi ndlela yo koxa ku humesa mali yo tala eka lava va nga swi kotiki ku hakela hi nkarhi. Leswi swi sungula ku onha ku tshembeka exikarhi ka vanhu ku vanga ku tikeriwa na ku lahlekeriwa hi swilo swa nkoka naswona swi vanga nkucetelo wo biha eka rihanyo ra miehleketo.

Ku va xiphemu xiphemu xa xitokofela swi tisa mimpfuno yo tanihi ku dyondza ku hlayisa mali hi ntolovelo ku pfuna swirho ku fikelela swikongomelo swo tanihi ku aka, ku xava swilo swa nkoka kumbe ku tshama swi ri ni mali loko ku humelela swiphiqo. Yi tlhela yi aka ku tshembana exikarhi ka swirho ni ku pfuna ku dyondza masungulo ya ku tirhisa mali hi vutlhari hambiswiritano xitokofela xi langutana ni mintlhontlho yo tanihi ku pfumaleka ka ku tshembeka loko munhu a teka mali a yi tirhisa hi ndlela yo biha. Ku pfumaleka ka ka maphepha ya yo fambisa ntirho naswona swirho swin'wana swi nga tsandzeka ku veka mali hi nkarhi leswi nga onhaka ku ku tshama ka yona kahle.

Loko u etikweni lerintshwa naswona u lava akhawunti ya le bangi naswona u nga ri muaka wa tiko kumbe u humaka etikweni ra le handle u ta laveka ku kombisa maphepha lama landzelaka passport ya tiko ra wena leswi kombisaka leswaku u nga mutirhi wa le handle, vumbhoni bya ku rhurhela etikweni lerinene, swiletelo swa ku rhurhela tanihi ya le kaya kumbe ku tirhisiwa ka tiko ni tikhopi ta mali ta le handle leswaku u kombisa ndlela yo kuma mali ya le handle. Loko ku pfula bangi rin'wana bangi rin'wana ri nga tlhela ri lava ku nyika marito yo yo hlayisa vumbhoni ni ku tumbuluxa profile ya wena. Leswi swi kombisa leswaku u ni vutivi byo karhi byo rhurhela ni ku hlayisa milawu ya tiko lerinene.

Ina ndzi ndzi vona swi ri kahle leswaku munhu a tirhisa mobile money akhawunti yakwe ku xava airtime hikuva swi swa olova swa hatlisa naswona swi sirhelelekile, ku tirhisa mobile money ku pfuna ku pfuna swinene ngopfungopfu etindhawini ta le makaya laha ku nga riki ni tindhawu to tala leti xavisaka swa ti-airtime, swi tlhela swi pfuna ku papalata ku fambafamba ku tshama emugodini kumbe ku hlwela ku kuma vaxavisi, leswi swi tlhela swi pfuna vanhu ku lawula timali ta vona kahle hikuva hinkwavo va kota ku vona leswi va swi xavaka ni ku hlayisa ti-balance ta vona, ku tlula hikwalaho xi pfuna ni loko ku ri ni xiendlakalo xo xo tshuka xo tshuketana hikuva munhu a nga xava airtime hi nkarhi wihi na wihi.

Ntshikelelo lowu nga va ka na wona loko u xava data hi app wu nga va ku pfumaleka ka inthanete kumbe network leswi endlaka leswaku app yi nga tirhi kahle, van'wani va langutana na swihoxo swa thekinoloji leswi endlaka leswaku mali yi huma eka akhawunti ya mobile money kambe data yi nga ngheni swi nga ha va na ntshikelelo loko u ringeta ku tirhisa epe leyi nga sirhelelekangiki leswi nga vangaka ku va mali ya wena yi yiviwa, ku tlula kwalaho ku pfumaleka ka vutivi byo ringanela byo tirhisa app ku nga vanga ku chava kumbe ku tirhisa ndlela yo yo hoxeka leswi hinkwaswo swi kombisa leswaku ku ku tlula mpimo wa ku titshega hi app ntsena handle ko va ni pholisi ya sirhelela akhawunti swi nga vanga ntshikelelo wa timali ni switirhisiwa.

Hi lawa magoza yo xava airtime hi ku tirhisa akhawunti ya wena ya mobile money hi foni u nga u nga ba one star one twenty then hash kumbe one thirty hash u phinda code leyi fambelanaka ni mobile money ya wena ku fana na na star one twenty star three two one hash ya Standard bank, na na leyiwani star one thirty two seven seven hash ya e-wallet, na star one twenty two three four five hash ya Capitec kumbe tirhisa app ya bank i hlawula buy airtime loko menu yi vonaka a hlawula xiyenge lexi vulaka by airtime airtime data kumbe buy bundles, hlawula number hlawula loko u lava ku xavela number ya wena kumbe ya un'wana nghenisa mali mpimo wa lowu u lavaka ku wu xava.

Mhaka ya yo va hi kota ku tirhisa tifoni ta hina loko hi xava airtime yi hi olovisele vutomi ngopfu hikuva yi susa xilaveko xo fambafamba ku ya xava ku ya xava airtime ngopfungopfu etindhawini ta le kule na leti nga riki na vaxavisi, swi tlhela swi olovisa nkarhi hikuva u nga xava airtime hi ku hi ku hi ku ntsena nkarhi wihi na wihi ka na nkarhi wa emergency ku ku tirhisa foni ku tlhela ku sirhelela timali hikuva a swi lave leswaku u famba ni mali ya xiviri leyi nga yiviwaka leswi swi pfuna swinene vanhu lava nga eku tirheni lava nga etindhawini ta le makaya naswona swi endla leswaku ku kumeka ka thekinoloji ku ku nghenela vutomi bya siku na siku ku tirhisa nkarhi na mali hi ndlela yo hluvurisa vutomi hluvukisa vutomi.

Ina mhaka ya kahle swinene leswaku mutswari a hakela school fees ya vana va yena hi ku tirhisa mobile money platform hikuva swi olovisa vutomi swi ponisa nkarhi naswona swi tlhontlha ndlela leyintshwa ya vutihlamuleri bya vatswari, loko mutswari a tirhisa mobile money a nga hakela eka nkarhi wihi na wihi ku nga ri na ku fambafamba eka tinxavo leti nga engetelekiki swi tlhela swi va na vumbhoni bya hakelo hi ndlela ya digital, leswi swi endlaka leswaku ku nga vi na ku pfumaleka ka rungula hambiloko a ri ekule mutswari a nga ha tlhela a hoxa xandla hi nkarhi eka dyondzo ya n'wana wa yena, leswi swi pfuna swinene etindhawini ta le makaya laha swibenge swi nga ri ki swin'wana.